Wezikole ama-high school siyodlala ibhola likanobhutshuzwayo ley'nyawo, hhayi bayibulala ngenduku shame, hhayi basishaya koda-keke khona bakithi eyodwa, esayibambela iqhude kwangijabulisa kakhulu lokho.

Ingahlangana kube khona okuhle ekwenzayo noma ekwenzela umphakathi lokho khombisa ukuthi bahlangene bangakhanda ukuze bethole ney'busiso kubantu abadala, noma behlangane benze umsebenzi wesikole.

Baqale besizane kuleyo msebenzi leyo eyahlukahlukene lokho kungonga isikhathi kuze bethole isikhathi esiningi ukwenza leyo phrojekthi leyo eseceleni.

Nokuxhasa abafundi ngey'cathulo ukuze bengalimali ngaphansi kweyinyawo uma behamba.

Bebambe iqhaza emdlalweni owodwa esikoleni ngoba kungenzeka omunye akathandi lowo mdlalo osuke udlalwa ngaleso sikhathi yena uzazela omunye nomunye akawazi lo osuke udlalwa wazi omunye. Ingakho kumele kube ney'nhlelo ezahlukahlukene zemidlalo esikoleni kungabi ukuthi kuba umdlalo owodwa odlalwayo.

Entsha nasekufundeni imidlalo yesintu, kube khona abanikelayo ukufundisa intsha ngaleyo mdlalo nokuthi kuhlonishwe.

Ukwenza abangani ngoba manje nihlanganiswa umdlalo bese kuba khona ubudlelwane obukhandekayo ngalowo mdlalo nje osuke uwodwa niwudlala, bese-ke nibe abangani nje kanjalo kalula kanjalo. Ngoba nigcine senazana senivulelana isifuba omunye azazise komunye ngaleyo ndlela kalula nje kanjalo.

Ukwenza uhla behambe bebuza abafundi ngokuthi ikhona yini imidlalo abayidlalayo uma besemakhaya noma bela abahlala khona, bebuze ukuthi iyiphi leyo mdlalo uma ikhona sebengayiloba phansi ukubuka ukuthi umuphi umdlalo odlalwa kakhulu.

Izimoto ey'zoqoqa abantu beyokhombisa ukuhlanganyela, ukusaphotha, phinde abantu bekoleke izimali ukuze bekwazi ukudla phambili la abayobukela khona.

Ukuthi Ihlezi iphapheme ingqondo, ihlezi ivulekile isebenze ngokushesha, ngokuphuthuma.

Ngoba iy'ngane y'hlezi yizophikisana ukuthi uba oncono kunomunye, manje leyo kuqophisana ewunqa phambili.

Efundiswe ngalowo mdlalo futhi benxuswe ukube bebe ingxenye yawo ukuze kube khona inqubekela phambili, ekuthenini ube impumelelo wona lowo mdlalo.

Indlela yokuziphatha uma umuntu engekho lapho endaweni yangakubo, nokuhlonipha-keke ahloniphe abanye abantu angagcini ngokuhlonipha abantu bakubo noma abasemphakathini kuphela, noma uwenze into ozimisele kuyona.

Ngoba nje ngizibona yona lento enhle engiyidwebile ngasho ukuthi, kunje ngephupho engilifisayo ukuthi lifezeke.

Uhlala nabanye ontanga bakho abaphefoma ngancono kunawe ngoba kukwenza nawe ulangazelele ukuba njengabo, ukuba sezingeni labo abadlala ngalo. Lokho gqugquzela ukuyimisela kwakho ukuthi kumele ukukhuphule ukubeke kwelinye izinga.

Kuyinjabulo akhulu ngoba manje leyo mali kungaba khona ukuthi isizokwazi ukungisiza entweni ethize noma enkingeni ebenginayo.

Kugcine ngaphakathi esikoleni uma isetshenziswa ibalwe iphinde ibuyiselwe noma uma isisetshenziswe iwashwe ibuyiselwe kulelo gumbi lelo.